Ke nahana ke mohopolo o motle haholo hobane sena se tla thusa hore ba hole e le batho ba nang le boikarabelo. Hape e boetse e tla ba thusa hore ba tsebe ke metjha efeng e ba tshwanetseng ho e latela hore ba tle ba itshireletse kgahlanong le mafu a thobalano kapa ho ima ho sa rerwang. Sena se tlo ba thusa haholo ha ba fihla dilemong tse leshome le metso e robedi, ba tla tseba ho itshireletsa hobane ba tla be ba qadile ba sale banyenyane dilemong. Kaofela re a tseba Sesotho se re, thupa e kojwa e sale metsi, ka hona ho ba ruta ba sale dilemong tse tlase, ho tla thusa haholo mme ho tla ba tswela molemo haholo.

Ke nahana mmuso, ntho ya pele eo e tlamehang ho e etsa, ke ho hlokomedisa barekisi bana hore ba beha maphelo a batho kotsing ka ho rekisa moriana ka tsela e seng molaong. Kgetlo la , sa bobedi ke hore ke nahana hore mmuso o tlameha ho nkela batho bana dikgwebo tsa bona ho fihlela ba be ba ngodisa ho ba barekisi ba molaong. Mme batho barekisi bana ha ba sa latele molao, ke nahane mmuso o ka fana ka kotlo, o ka ba le kotlo ya hore motho ha a rekisa moriana ka tsela e seng molaong, o tshwanela ho lefella kotlo e itseng. Mme sena ke , ke nahana hore se ka hafola sekgahla sa batho ba rekisang moriana ka tsela e seng molaong.

Mmuso o ka fokotsa nako eo batho ba emang dipetleleng tsa mmuso, ka ho eketsa batho kapo ho hira batho ba bangata ba sebetsang ka moo ka boingodisong ba bakudi. Wa boela hape wa hira batho bao batlang ho bontsha bakudi mela eo ba tshwanetseng ho e fola ka morao ho ingodisa, ho ba bontsha dikamore tse ba lokelang ho ya ho tsona ha ba qetile ho ingodisa. O ka boela hape wa thusa ka ho eketsa palo ya dingaka le manese dipetleleng tsa rona tsa mmuso. Mme sena se ka thusa haholo ho fokotsa nako eo batho ba emang dipetleleng tsa mmuso.

Ho bonahala ha keletso ya bona e itshitlehile meetlong le ditlwaelong tsa rona Basotho tsa se kgale-kgaleng. Hobane nakong ya pele ho ne ho tsebisahala hore ha o hlahetswe ke ntho e itseng, o tshwanela ho phetha meetlo o itseng bakeng sa hore bophelo ba hao bo kgone ho tswela pele ntle le tshitiso ya letho. Ha ke teya mohlala, nka re ka ho lahlehelwa ke molekane. Motho ya neng a lahlehetswe ke molekane o ne a tshwanela ho hlaba kapa sona sesila ka moriana e itseng ho kenyeletsa le sethotho kapa yona kgoho ya Sesotho e mmala o mosweu. Mme sena sene se tsebisahala hore kamorao ho phetha tseo tsohle, bophelo ba hao bo tla tswela pele ntle le tshitiso ya letho.

Seo nka se etsang ho tlaleha, ke ho tlaleha ausi enwa ka tsela e patehileng. Ka ho etela dikantorong tsa lefapha la bophelo bo botle, ka ba tsebisa ka seo ausi enwa a se etsang, mme ka kopa hore ba sebke ba hlahisa lebitso la ka, ba pate lebitso labka. Mme ka hoo, ke tla kgona hore le nna ke fumane tjhelete eo ke e hlokang, le bona ba tle ba kgone ho fumana batho bao ba ntseng ba ba batla bao ba iketsang dingaka empa e se tsona.

Hoya ka pono ya ka, ke bona di sa loka hohang hobane ka nako e nngwe di na le hore di etse motho wa mme hore a ye nakong ya sesadi nako e telele ho feta ka moo ho lebelletsweng ka teng, ekaba kgwedi kapa ho feta. Ka nako e nngwe ke bona di sa loka hobane sena se ka etsa hore, se bake lefu la kankere ya popelo ho mosadi ka lebaka la ho ya nako e telele dinakong tsa sesadi. Hape e ka etsa hore motho wa mosadi e lahlehelwe ke madi a mangata ka lebaka la ketso eo ya teng.

Ke nahana hore se ka etsuwang ke hore ho kenywe di-camera ka hare ho di ambulense, tse tlang ho tlalehela lefapha la bophelo hore ambulense e sebakeng sefeng mme e nkile nako e kae sebakeng seo. Hape ke nahana hore, ha o ka kenywa ntho tse ka kgonang ho tlalehela lefapha la bophelo ha ho na le motho ya letseditseng ambulanse a hlokang thuso, e tlalehele lefapha la bophelo hore motho a itseng ka nako a itseng o hloka thuso. Sena se ka etsa hore bakganni ba di-ambulanse ba kgone ho potlaka, ho sa kgathaletsehe hore ba bitswa metseng ya maaheng kapa ditoropong hobane ho tla be ho na le se tlaleheleng lefapha la bophelo hore ambulense e nkile nako e kae pele e ka fihla sebakeng se itseng.

Ho ya ka pono ya ka, ke bona ba sa fumane ditshebeletso tsa boleng bo hodimo. Ntlha ya pele, ke hore ba hole le ditleliniki le dipetlele. Haholo, hangata batho ba maaheng ba sokola haholo ka network, ba sokola haholo ka network-e, mehala ya bona e ya sokodisa hore ba ka kgona ho letsetsa tsa bophelo bo botle jwalo ka bo di-ambulense ha ba hloka dithuso. Le teng, le ha , le ha ba kgonne ho letsetsa di-ambulence, ho ntso ba thata hore di ambulence di kgone ho kena ka hare ho metse ka lebaka la ditsela tse mpe, tse dikoti moo dikoloi di sa kgoneng ho tsamaya teng. Le bo hole ba ditshebeletso, di , ditshebeletso tse ngata di hole le bona, ditleliniki ba tshwanela ho tsamaya sebaka se setelele, le bo dipetlele ba tsamaya tsela nako, sebaka se setelele pele ba ka fihla ho tsona.

Ba tshwanela ho etsa bonnete ba hore ba boloka mmele ya bona e kwetlile kamehla le matsatsi. Ekaba ka ho ikwetlisa le ha e le ho ikwetlisetsa ka tlung, ho ja dijo tse matlafetseng le ho nwa metsi a mangata, e ka sita le ho apara diaparo tse mofuthu kamehla ho thibela mafu a kareng mekgohlano. Le ho etela ditshebeletso tsa bophelo bo botle ho ya ihlola hore ba ntse ba phetse hantle na. Le hore ekabe ha ba sa phela hantle seo ba tshwanetseng ho se etsa keng hore ba tle ba kgone ho phela hantle. Ha mmoho le ho thola nale e thibelang lefu la mokgohlane kapa sona sefuba.

Jwalo ka motjha ya ratang dithuto tsa hae, seo o tlamehileng ho se etsa ke ho sebedisa dithibela pelehi. Mona re bua ka kgohlopo kapa hona ho hlaba nale. Ho na le ya kgwedi e le nngwe ebile ho teng ya kgwedi tse tharo, ke hona ho itshireletsa hore o se ke wa iphumana o imme ka tsela e sa rerwang. Hape dikolong mona le ya rutwa ka dintho tsena, le ya rutwa ka , ka kotsi ya ho etsa thobalano e sa bolokehang, le rutwa ka mafu a ka le tshwarang ebile ho kenyeletsa le hona ho ima ho sa rerwang. Ka hona, ke o eletsa hore le ka la hosane o ithute ho sebedisa dithibela pelehi kapa hona ho bapalla hole le thobalano.

Pono ya ka ke hore, ho kaba betere ha mmuso o ka etsa bonnete ba hore kgwedi e nngwe le e nngwe o fana ka di phuthelwana tsa dijo tsa mahala. Ho bana ho tloha ngwana a hlaile ho fihlela a na le dilemo tse leshome le metso robedi, ho kenyeletsa dijo tse matlafatsang mmele ka hare. Ka ha hobane re a tseba hore ha se batswadi kaofela ba ka kgonang hore ba rekele bana ba bona dijo tse matlafatsang mmele, ka ha ba itshetlehile ditjheleteng tsena tsa dithuso tsa mmuso. Ka hona mmuso ha o ka kenya letsoho ka ho fana ka dijo tse matlafatsang, ke nahana sena se ka thibela se ka thusa haholo ho thibela malwetse le kgaello ya phepo e nepahetseng baneng.